Ba sekaseka taba ya gore ga o na dikoloto tse o sa di pateleng ba sekaseke le taba ya gore a o a dira , o bona madi a boleng bo bo kanang-kang mo kgweding, o ka kgona go kry-a yona karata eo ya sekoloto kgotsa nnyaa.

O tshwanetse go ka tlhokomela taba ya gore o duele dikarata tseo ka nako mme o duele madi ao a kopilweng gore o a duele gore di se ke di a go senyetsa kwa mafelong a mangwe.

Ke akanya gore fa o ka nna lobaka lo lo leele o sa duele dikoloto tsa gago, ke tsona tse di ka dirang gore kopo ya gago ya karata ya sekoloto e se ke ya dumelelwa ka gonne ba sekaseka hisetori ya gago ya dikoloto gore o di patela jang.

Ke fa o ka bua maaka gore o a dira mme o sa dire ka gonne ba batla dipampiri tse o di bontshang gore o a dira and-e o thola madi a boleng bo bo kaa-kang nka rata gore, gore karata ya gago ya kopo ya sekoloto e tswele pele ke o ka neela ka ditokomane tsa gago tsa nnete le tlhaloso e o e ne e netefetseng.

Ke nagana go botlhokwa gore o buise mme o tlhaloganye melawana ego ka gonne fa o ka se kgone go obamela melawana eo o ka tshwarwa mme e ka go senyetsa le kwa pele.

Fa o batla karata ya sekoloto o tshwanetse go ka kgona go berekisa madi a gago sentle mme o itse le gore o kgona go salelwa ke madinyana a go ka itlhokomela morago ga go ka patela dikarata nna tsa gago tsa sekoloto, mme go botlhokwa go ithuta go berekisa madi sentle ka kitso e siameng.

Banka e a netefatsa gore o na le dikgwedi di le tharo o bereka mme e tlo batla pampiri ya kwa bankeng e e bontshang gore banka ya gago e ne e tsenelwa ke madi mo dikgweding tse tharo tse e fitileng, mme e tlhatlhobe gape le madi a o a tholang ko tirong gore a lekanetse go ka bula sekoloto se sengwe na.

O kgona go bona madi fa o a batla mme ke wena o control-ang tiriso ya gago ya madi mme ga go na le madi a o a okeditsweng fo go yona se sengwe gape ke gore o duela madi a o a berekisitseng..

Gantsi re na le bothata ba go ka dirisa madi a mantsi go feta madi ao re a duelwang kwa ditirong mme gore motho a kgone go ka sebedisa madi a bona sentle ke a ka thola motho yo a ka mo fang maele ka go berekisa madi.

Ke akanya gore dibanka di ka simolola go neela batho madi ao ba a kopang mme ya tlogela go ba neela tshwanelo ya go ka berekisa se se fetang seo se kopileng, ka gonne batho ba rata go ka go ka berekisa seo se se fetang seo ba se neilweng.

Ke nagana gore dibanka di ka simolola gore fa motho a batla madi a go ka reka ntlo ba se ke ba mo neela one madi ao, botoka kgotsa bokaone ke go ka duela madi ao, kwa mothong yo or kwa lefapheng leo a batlang go reka ko go lona ka gonne batho ba tsaya madi mme ba dirisetsa seo ba sa kopelang sona.